Nna nka re ba lefapha la pholo ba ka thusa bagolo ba rona ba etela gore ba fa tlhole ba ya kwa ditleliniking go ba etela maoto ka go ba etela go ba thusa go ba thusa ka mo lapeng a bone le go ba naya melemo kwa a bone.

Nna ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomele ke family tsa bona ka gonne ga ba tlhokomelwa ke batho ba ba sa ba itseng ga ba tlhokomele sentle ebile ba ba fa ba ba thusa.

Tse di tlwaelegileng ke gore bagolo ba ba sokodisa ebile ga ba batle go nwa melemo e tswang kwa tleliniking, ba batla melemo ya mme bagolo le ba tlhokomela ba ga ba kgone go bona nnete.

Di re ama maikutlo ka gonne gone jaanong tlamehile re mebereko gape gape re tlhokomele batsofe ba rona.

Lefapha la setšhaba le a re thusa lelapa ke fa ba rona mme ga ba bafe le sepe ka gonne go le gantsi go na le nako e tshwanetse fa o batla go wa gagwe a le ko lapeng la setšhaba, tshwanetse o na le nakwana kgotsa tshwanetse o dire pele o ka ya koo go ya go bona motsofe kgotsa mogolo wa gago teng.

Ditiro tse di tlamela bagolo ke ya go ya go emela madi a bone a grant-a kgotsa a SASSA le di-line tse di telele ebile go ya ko ditleliniking bosigo gore ba ye go thusiwa ka bo-eight-e mme bangwe ba boa ba se ba thusiwa ko ditleliniking.

Ee, dikgwetlho tse di a duelwa, nna ke itse ba le bitsa home, ke lefelo la bagolo re le tlhokomelang bagolo. Fa o isa mogolo wa gago teng gore ya go tlhokomela gona o sa mo tlhokomela kgotsa o paletswe go mo tlhokomela mme o tshwanetse o duele tlhwatlhwa e ko godimo ka gonne mogolo nako wa sa dirile yona ebile ga o tlhokomelwa ke baoki kgotsa ke di-professional-e teng koo.

Nna ke nagana gore ke kakanyo e e siameng thata, e ka tokafadiwa ka gore lefapha leo le ka okediwa, ba rotloetse bašwa gore ba batsofe ba bone teng koo.

Pension-e e puso e naya batsofe ba rona ga e ntsi ebile ga e reke dijo tsotlhe ba rona ba sokola thata ka gonne pension-e ga ya dilo tsotlhe.

Tshwanetse o dire business plan-e ya gago o na le vision le mission tsa gago, wa bo o ya kwa masepaleng o ba raya gore ebile o kopa plek-e kgotsa o kopa place gore tsa go di tlala teng.

E rwala morwalo o motona ka gonne go le gantsi batlhokomedi bao ga ba kry-e kgotsa madi ao a pension-e go tswa mo bagolong wa ba ba nwa kanang madi a pension-e tshwanetse a neiwe batlhokomedi ba tlhokometseng motsofe .

Fa ke simolola go kry-a pension kgotsa go amogela pension-e ya fa o na le dingwaga di le sixty lebaka le botoka gore nako ya mmele wa gago ga o sa kgona go bereka.

Tshwanetse ko dule o botse community gore bagolo ba le maina a bone le bo le ba latela ka transport-o go ba isa teng kwa dipetleleng.

Nnyaa, mo ke dulang teng ga go kgakala ebile ke kgona go dira dikarabo kgotsa ditlamelo tsa dipholo tsa ka ka nako e siameng.

Go botlhokwa thata ka gonne batho ba motse ba bantsi ebile ba na ba kgakala jaanong go botlhokwa thata gore batho botlhe ba ba fitlhele ba fitlhelele kwa tleliniking go bona thuso.

Malwetse a a kalafi kwa tleliniking ke flu e re bitsang re re ke le TB, ke bolwetse jwa tlhogo le malwetse a tshwanang jaaka bo-HIV ARV.

Di dinnye ka gonne ga gona babereki ebile batho ba batla go ya ditleliniki tshwanetse ba pagame di-taxi ka gonne tleliniki e kgakala.

Go le gantsi fa melemo e fedile kwa ditleliniking balwetse ba boela gae ba go emela mme bangwe ba tlhokafala ka gonne nako eo ba tlhoka dipilisi tsa bone ka nako e ba feletseng mme a ba di fumana bangwe ba tlhokafala.

Lebaka la gore batho ba tshabe go ya kwa tleliniking ke ka gonne baoki ba seba ebile ga ba kgone go bua sentle le ba ba kwa ditleniking ebile le batho ba ba ileng ko ditleliniking ba seba baoki ba bangwe.

Se e kileng ke go ruta batho gore ba tseele matsapa kgotsa ba tseele mmele wa bone pele ebile ba ruta gore ba ye tleliniking ka nako. Dikgoreletsi ka go fitlhela fa motho a tlile wa le ene a kgone go thusiwa kwa tleliniking kgotsa o tla bosigo thata e sena ope kgotsa tleliniki e bodiwa ka bo seven le motho a tlile ka .

Lebaka la gore tleliniki e operate twenty-four hours ke gore dilo tse di maswe ba nnang di diragala bosigo, ke ka moo ka kwa ditleliniking kgotsa ko di-hospital ke okeditsweng twenty-four ka letsatsi go thusa batho ba ba lebanang bosigo gore ba tle ba bone pholo bosigo.

Malwetse a a jaaka bo sukiri le kgatelelo e kwa godimo ya madi tshwanetse gore o gatelelwe gore batho ba ba nang le botlhoko ao ba nwe melemo e ba fiwang e tla ba tla bona kalafi mo go one ba tseela malebana ko o batlang teng kgotsa ba lebala kgotsa ngwao ya bone.